Ee nka batla go itsise batho ka one ka gore ke a itse gore batho ba rata dijo tse di dikotla mmeleng wa bone ebile batho ba bangwe ba ka batla go rekisa gore batho ba itse ka one.

Go jala ditlhare tsa go tshwana le tsa diapole kgotsa dipanana go bonolo ka gore o kgona go di jalela mo thoko ga ntlo.

Go jala ga ditamati o tshwanela ke go reka peo ya ditamati, wa e tsenya mo teng ga mobu, wa tshela metsi morago ga dibeke di le tharo go tlo go tswa setlharenyana sa go bontsha gore ditamati di a gola. Di a simolola di le botala bo tlhaga green-e ga di ela go butswa di tlabe di nna red.

Rooibos ke setlhare se se lemiwang morago sa tsewa bikinyana bikinyana sa tsenngwa mo pampiring go ka dira tee.

Go tsenngwa mo metsing a bolelo.

Ke gore rooibos-e e fana ka maatla, rooibos e na le dikotla.

Ke gore jara ya segompieno mabenkele ga a tshwanela go tlhoka maungo gobane maungo a botlhokwa thata mo mmeleng wa batho jaaka bagolo le bana.

Re na le juice, senotsididi le ice-cream-e.

Ke apole, orange, panana, mangu, perekise ka gonne di fana ka maatla le dikotla.

Magapu ka gonne ga tsee nako go ka tlhaga.

Go ka dirwa motogo wa ting le bojalwa jwa Setswana.

Wine farming go tewa ga go lemilwe ditlhare, ditlhare tseo morago di a seliwa go diriwa wine.

Selo sa ntlha se o se tlhokang o tlhoka space se se lekaneng, o tlhoka metsi, o tlhoka terekere, o tlhoka dipeo, o tlhoka le nako o tlhoka le maatla o tlhoka letsogo le le tiileng.

O tlhoka badiredi le go re naya rooibos e dikotla.

Ke mmidi, ke mabele, ke magapu, ke diapole le dipanana.

O tshwanetse o itse gore e batla tshireletso go dinyonyane.

Ke lemone.

Tšhelete e e dira tšhelete.

Ke di-juice, di-ice cream le di-yogurt.

Ke ne ke tlile reka khabetšhe, potata, ditapole le ditamati.

Thekenoloji e sentse dilo ka gonne ba dira dilo ka tsela e farologaneng le ba di .

Go na le ditemo tse dingwe ga di batle go tšhesa thata gobaneng letsatsi le tšhesa dijo. Ga di a tshwanela go nna ko go tšhesang teng, ga di a tshwanela go nna ko pula e nang teng go ya go ile.

Go tshwana le salad-e, cucumber le lettuce wa tshela le cheese.

Tšhelete e dira tšhelete.

Ka go di-boiler, go di bidisa le go di-steamer.

Merogo ke dijo tse di , dijo tse di lemilweng tsa go tshwana le khabetšhe, dipotata, ditapole le tsone le dipanana, diapole, morogo, maungo le tse dingwe.

Go nne rooibos-e lemilwe rooibos e na le dikotla go tshwana le nna ke rata go nwa rooibos go na le tee.

E thusa ka malwetse a go tshwana le bo high blood-e le sukiri.

Morogo wa dinawa o monate o jaaka morogo wa ting wa mabele.

Rooibos e na le dikotla e monate.

O tshwanela ke go e agelela kwa godimo gore dinyonyane di seke di a fitlha ko go yone.

Ya di bolaya mme tse dingwe di tlhoka yone climate-e eo go ka gola.

E ka nna mangu, setoroberu, .

Nna ne ke tla jala panana, orange, apole, le mango ka gore ke a itse gore ga nkaya ko tseleng ka go rekisa ka go bowa ka tšhelete ka kgona go reka peo ke kgone go lema gape.

Ke khabitšhe, ke dipotata, ke ditapole le morogo.

Dijalo tse dingwe ga di batle pula e ntsi, tse dingwe dijalo ga di batle letsatsi go nne letsatsi le a di bolaya dijalo tse dingwe dinyonyane di a dija selo se se tshwanetseng o se dire ga ona le dijalo go dijalo tsa gago gore pula e se tsena e ngata gore di seka kry-a letsatsi le le ntsi mme dijalo tse dingwe di tlhoka letsatsi tse dingwe di tlhoka pula go ka gola.

Ke khabetšhe, ditapole, di-carrot-e, ditamati ke tsone gantsi di batla go rulelwa kwa godimo.

Dijalo tsa go tshwana le mmidi di tlhoka letsatsi, di tlhoka pula dijalo tsa go tshwana le bo ditamati, di tlhoka metsi, di tlhoka bothitho, ga di tlhoke letsatsi le le ntsi dijalo tsa go tshwana le bo magapu ke dijalo tse e leng gore di tlhoka metsi a tswang ko puleng. Bo dinawa, bo di khabitšhe bo di carrot-e, di tlhoka metsi a pula mmu ga ngata o dirisetswang go jalwa ke mmu o go teng o tshwanetse o nne le makaka ka gonne makaka ke yone a dirang gore dijalo di tle di gole ka nako.